Vatshunguri va xintu or va ndhavuko masiku lawa va tekeriwa hansi hikuva aah, ku na vuvabyi byo tala lebyi mimirhi ya xintu yi nga koteki ku byi tshungula kufana na vuvabyi bya Mfukuzana vuvabyi bya Xifuva or-o vuvabyi lebyi mirhi ya xintu yi nga tirhiwa eka byona. Tanihiloko ku ri na aah vutshunguri bya masiku lawa, lebyi byi byi lulamisaka or byi herisaka vuvabyi lebyi munhu a nga ta va kha byi vabya.

A ku na mirhi ya xintu leyi nga kotiku ku tshungula vuvabyi byo fana na Mfukuzani, ah vuvabyi bya Xifuva, vuvabyi bya HIV. Kambe ku na mirhi ya manguva lawa leyi kotaku ku ku horisa vuvabyi lebyi, kambe murhi ya xintu a yi koti ku byi tshungula so ku hlawula mimirhi ya manguva lawa.

Ku na mixakaxaka ya tifukuzana leti ti fanaka na fukuzana ya yinsu, fukuzana ya nhlonge, fukuzana ya kholokholo, fukuzana ya mahawu, fukuzana ya mavele ni tin'wana na tin'wana. Tanihiloko ti tele ta mixakaxaka leti khomaka miri. Tanihiloko ti fukuzana leti ti sukela eka miri wa munhu loko wu endla ti-cells leti nga ri ku kahle eka miri wa munhu, tanihiloko ti tswalana ti kula ti nga tshunguleki.

Tiambulense ti teka nkarhi ku fika endhawini ya le matikoxikaya, tanihiloko ku ri na swiphiqo leswi yi hlanganaka na swona ku fana na ku va ku pfumaleka vatirhi kumbe tiambulense leti ringaneke ku ri ti landza lava vanhu lava nga ri ku kahle emirini wa vona kumbe lava va nga vaviseka.

Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va hlangana na mitlhontlho yo tala ku fana na ku, pfumaleka ka mitirho na ku ka va nga kumi dyondzo leyi nga fanela, na ku va na xihlawuhlawu na ku soriwa hi vaakatiko.

Maphorisa loko ku endleke nghozi va fanele va fika va endla vulavisisi na ku tsala leswi nga endleka, tanihiloko munhu loko a vavisekile va fanele a nga suki a nga se yisiwa eka, va nga se endla vulavisisi bya ku u vaviseki ku fika kwini, na ku ri loko munhu o suka laha ku nga endleka nghozi kona a nga hlangana na na na na khomeka loko swi ta ka ka ka mayelana na nawu.

Eya na pfumela leswaku swikolo swi yimisa ku xavisa swakudya kumbe swi n'wiwa eka michini yo xavisa, hikuva swakudya swa kona a swi na rihanyo ra kahle loko u swi dyile. Swi nga va swi ku bayizisa eka tidyondzo ta yena eka swi nga bayizisa vadyondzi exikolweni.

Eeh, swilo leswi lawulaka ntsengo wa nhlayiso wa rihanyo eka private, i malembe ya munhu, swiyimo leswi nga kona khale i ndlela ya vutomi or mahanyelo ya vutomi swipimelo swa pholisi na vukorhokeri byo karhi lebyi lavekaka.

Vatirhi va xilamulelamhangu va fanele va va ka ndhawu leyi rhuleke va endla xiboho naswona va pfumelelana na swiyimo, va ri na vuswikoti byo tiya byo vulavurisana na ku tirhisana hi ntlawa ku endla swiboho swa xihatla, leswi va ka na tshikelelo lowukulu eka vutomi na rifu leswi endli kongomeke na ku hetisisiwa tipulani hindlela leyinene.

Tindhawu leti ti vaka na ndzilo hi nkarhi wa ximumu, i tindhawu leti fanaka na le ndhawini ya le mapurasini, ndhawu leyi yi nga na nhova hikuva ti va ti ri na swimilani leswi swi nga oma kumbe misinya leyi nga oma, tanihiloko ndzilo lowu wu nga va kha wu sukusela ka ndhawu, swivangelo swo fana na leswi vanhu va swi endlaku, ku fana na ku tshivela ndzilo enhoveni va nga vi na va nga vi na mhaka na wona ku ri ku endleka yini hi ndzilo lowu. Kumbe munhu loyi a dzahaka a cukumetaka fole emabyasini lama nga oma lawa yaa nga ta khoma ndzilo hi xihatla.

Swi na nkoka hikuva swi tisa tindlela to tala ku kota ku lulamisa kumbexani ku herisa vuvabyi byo fana na na lebyi nga tshungulekeku hi swa ndhavuko kumbexani hi tshungulo wamasiku lawa.

Vanhu va nga tihambanyisa na swinavetiso leswi swa vukanganyisi hi ku lavisisa ku ri swisukela kwini nakona ku lavisisa vumbhoni bya vanhu lava dumeke ku ri hi byona bya ntiyiso na kumbe i mavunwa na, byi vanhu vafaneleke ku swi endla i ku endla vulavisisi ku ta tshemba ku ri swi swi swinavetiso leswi va nga swi navetisa swa tirha na?

Hi ku vona ka mina ti-campaign-i leti vanhu va tiendlaka a ti fikeleli eka vanhu lava nwaka byalwa, kumbe va tirhisaka swidzidziharisi ku fana na ku a swi kona a ti kona ti-campaign-i leti eka tindhawu ta ku nwa byalwa kumbe laha hi nga ta kumbexana va xavisa swidzidziharisi. Va tiendlela handle kumbe epatwini ku vonisa kambe a va endleli kona laha va kombisaka kona ku ri byalwa na ti na na swidzidziharisi swi nghozi eka vona, so.

Ndzi nga nyika rungula ra mina eka loko ndzi hete ku va fonela ndzi ku, ndzi vona nghozi ya ndzilo leyi endlekaku endhawini ya le molweni etikweni ra ra ra so na so tanihiloko a ni lava va hatlisa va ta timela hikuva ku nghozi leyi nga ta endla ku vanhu va lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Ndzi nga yi hlamusela hi ndhawu leyi nga le kusuhi na yona ndhawu leyi, ndzi nga ku ri ndzi le dan'wini ra le ekwihi kwihi ni le patwini leri ri ya ku a ndhawini ya so, timitara tingani, na ku ri xibedhlele lexi nga le kusuhana na mina hi xihi eka eka ndhawu ya kona. Na ku munhu loyi a nga vaviseka i vangani vangani ku vavisekiwile ku fika kwini, na tinambara ta tinomboro ta mina hi tihi leti va nga ta ni kuma ka tona.

Ambulense loko yi tsandzeka ku fikelela muvabyi yi nga tirhisa xihahampfhuka xa ambulense lexi nga ta fika xi kota ku n'wi teka xi n'wi yisa exibedhlele, kumbexani mi nga teka wheelbarrow mi mi veka munhu loyi mi nga ta n'wi phusha mi ze fikelela emagondzweni, tanihiloko ku nga ri na yin'wani ndlela leyi va nga ta n'wi yisa hi yona exibedhlele.

E-e, a ndzi voni ku ri swi swa kahle hikuva va nga va va kha va ti pfalela tindlela hikuva loko va tsutsuma a va koti ku lunghisa leswi nga pfaleka hikuva vona a va tshembi ka swona swa ndhavuko.

E-e, eka nkarhi wa sweswi a ku na murhi wa xintu lowu nga kona ku ta horisa vuvabyi bya HIV na AIDS.

Kuma madokodela lawa ya nga ri ku nawini, u languta leswi nga fambisaniki swo fana na ku pfumaleka ku tswariwa loku ku faneleke, mali leyi yi nga tolovelekangiki, kumbe mahanyelo lama nga riki na vu-proffesion-i, kumbe u pimanisa leswi va tirhisaka xiswona ni leswi madokodela ya tirhisaka xiswona ya nawu.

Ku tala etitliliniki swivangiwa hi ku kula ka vanhu emugangeni kumbe ku tala ka vanhu emugangeni, na ku pfumaleka titliliniki etindhawini kumbe emugangeni yo karhi, na ku pfumaleka ka switirhisiwa, ku pfumaleka ka vatirhi lava va tirhaka etitliliniki kumbexani mimirhi ya ku va tshungula kumbexani ndhawu leyi vatirhi va nga ta tirhela eka yona yitsongo.

Ndzi vona swi antswa ku teka vadyuhari va va yisa eka ndhawu yo karhi leyi hlawulekeke laha vatirhi lava thoriweke va nga ta va hlayisa kona hikuva loko va tshama va va va va va va va va va ya tshunguleriwa emakaya swi nga va na tikinga hikuva a vi a va langutiwa kumbe ku hlayiseka nkarhi hinkwawo. Tanihiloko va loko va va yisiwile endhawini yo karhi laha va nga ta hlayisiwa kona va va va langutiwile nkarhi wun'wani na wun'wani

Tindlela leti ti nga ta pfuna vanhu va le matikoxikaya ku va olovisela vutomi bya vona, i ku ri va va ku va kha ku endliwa mitirho na ku ri va kota ku ya exikolweni or eswikolweni, na ku ri va endla tindlela ta ku ri va kota ku nghena emapatwini na le mathekisi na ku va kota ku nghena eswibedhlele kumbe ti-services-i tin'wani leti ti kumbe vukorhokeri bya bya mfumo na ku endla ti-campaign-i na ku tivisa va vaakatiko.

Munghana wa mina ni nga n'wi nyika seketelo leswaku a kota ku va a hlayisekile na ku famba na yena kumbexani ku n'wi lavela lexi a nga ta va a famba hi xona, swo fana na wheelchair kumbe ti-brackets leti va ti va ti va, va vaka na tona, ku va kota ku famba na ku ri va kota ku va yisa emahlweni va kota ku exikolweni.

Eya ku yimbisa swi nga hunguta khombo ra mavabyi lama tlulelekaka, kambe a hi a va nge a wu nge sirheleri mavabyi hinkwawo ku fana na vuvabyi bya HIV na AIDS kumbe tin'wana vuvabyi lebyi tluletelaka byo fana na ku, na vuvabyi byo fana na Gonorrhear, Zelephesiz, Chlamydia kumbe HIV tanihiloko u fanele u tirhisa baji ra mukon'wana na ku ti sirhelela eka mavabyi man'wana.

Ku na nghozi yo karhi leyi nga endleka ya ku chayisana ka timovha timbirhi, a ku tekanga nkarhi ku fika va xilamulelamhangu na maphorisa ya ta lavisisa na ku pfuna lava nga vaviseka eka nghozi, nakona nghozi leyi yi endlekile hi ndlela leyi leswaku timovha timbirhi a ti ya ti famba hi tindlela to hambana, leyin'wana yi fike yi chayisa movha leyin'wani emahlweni hikuva a yi fambela ka ndlela yo ka yi nga ri yona.

Condom yi sirhelela kumbexani yi sivela swilo swo tala evuton'wini bya vanhu, yi sivela vuvabyi kumbexani mavabyi yo karhi yi sivela ku yi endla n'wana a nga languteriwangi.

Ndzi nga endla vulemukisi ku tivisa vanhu na ku ku ku endla tindlela ta ku vanhu lava nga na vutsoniwa va kota ku ri va kota ku tiyimela na ku va va kha va kota ku tirha nakona vulemukisi byi ta va byi kongomisiwe ka vanhu lava chayelaka hikuva vo tala va tikuma va tikuma va hlangana na swiyimo swo fana na leswi loko va heta ku hlangana na nghozi.

Bazi ri nga va yisa eka kaya ra vanhu lavakulu tanihikoko va ta va va hlayisekile, kona na koho va ta va kha va kota ku tshama ni vadyuhari lavakulu ka yona lebyi hi va hi kona.

Tindlela ta vukorhokeri leti nga ta tirhisiwa loko va vuhlayisi va mindyangu va lava ku wisa, i ku va va tirhisana na na ntlawa wun'wana kumbexani va tirhisana na munhu loyi a nga ta sala a hlayisa vanhu lava hlayisiwaka hi vahlayisi va mindyangu, loko vona vahlayisi va ndyangu va tekile nkarhi kumbe va ya eku wiseni.

Hi mavonelo ya mina hikuva kokwani Mashele va fanele va ya eka ndhawu leyi ku hlayiseriwaka kona vakhegula na vakhalabye, hikuva n'wana wa vona u na vutomi lebyi na yena a faneleke a byi hanya a ya mahlweni na vutomi. Kambe loko a tshama a hlayisa kokwana Mashele vutomi bya yena byi ta salela endzhaku nakona loko kokwani Mashele va ya va ya tshama laha ku nga na vuhlayiseki kona va kuma titangha ta vona kumbexana vakhalabya ni vakhegula lava va nga ta burisana na vona va kota ku ya kahle mahlweni na vutomi.

Xikolo xi nga sungula ndhavuko wa ku ri xikolo xi phakela vana va xikolo swo dya tani hileswaku na lava nga pfumala va pfumalaka swo dya na vona va ta kota ku kuma swo dya.

Nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo swi hambanile, hikuva nhlayiso wa le kaya vanhu vo tala va le makaya a va dyondzanga ku hlayisa vanhu lavakulu kambe nhlayiso kumbexani laha ku tshamaka kona vadyuhari va va dyondzisiwile ku ri vadyuhari va khomiwa njhani va hlayisiwa njhani.

Munghano a ndzi voni ku cinca eka miri wa mina tanihiloko u ndzi byerile leswaku ku nwa mati lama nga ni xikwavava ya ta humesa leswi nga lavekiki emirini, kambe a ndzi tivi leswaku ndzi nga va ndzi swi endli hi ndlela yo ka yi nga ri yona a ndzi kombela u ndzi kombisa leswaku swi endliwa njhani.

Mina ndzi vonile face mask yi tlangile xiave hikuva ku ve ku hunguteka ku lova ka vanhu ni ku tluleriwa hi vuvabyi bya COVID-19.

Munhu loko a khomiwile hi TB hi n'wi vona hi ku khohlola nkarhi wo leha a nga heti ni ku khohlola xikhohlola lexi nga na muhlovo wun'wana kumbexani xikhohlola xa kona xi va na ngati.

U tikuma u nwile mimirhi yo ka yi nga ri yona u tikuma vuvabyi lebyi a wu byi vabya byi nga tshungulekanga kumbexani ku byi antwisa nakona u tikuma leswaku u nwa mimirhi swi ku vangela mavabyi man'wana swo ngetelela mavabyi.

Vuvabyi bya HIV byi nghena hi tindlela to hambana yo sungula ku nga masangu, ya vumbirhi ku ku nga ku mamisa n'wana, ya vunharhu i ku hlangana ka ngati ya munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV na munhu loyi a nga riki na yona.

E-e, a ndzi vuli leswaku u fanele u vekiwa eka quarantine, loko u tshunguriwile hi ku helela, hikuva loko u va u horile nakona va va va endlile vulavisisi leswaku a wa ha ri na byona vuvabyi lebyiya byi nga ku teka byi ku yisa exibedhlele u tikuma u ri ka quarantine.

Mhaka leyi nga lulamisiwa hikuva ku endliwa budget leyi yi nga ta kuma vatirhi van'wana na lava va nga ta engeteriwa eka titliliniki leti na switirhisiwa swa kona leswaku va kota ku va ta kota ku pfuna vanhu lava vabyaka.

Vathori va fanele ku nyika vatirhi lava tirhaka mintirho ya nghozi switirhisiwa leswi swi nga ta va swi kha swi va sirhelela eka nghozi leyi va nga ta va kha va tirhana na yona, ku fana na ku ri vatirhi lava va tirhaka ku timela ndzilo va fanele va va na switirhisiwa leswi nga ta timela ndzilo ku nga vavisekanga vatirhi va kona.

Ndzi vona swi pfuna loko vanhu va dyondzisiwa hi HIV eka ti-program-i, hikuva swa va pfuna leswaku va tiva ku ri loko munhu a ri na HIV u kota ku tisirhelela njhani eka yona nakona u kota ku sirhelela vanhu van'wana njhani ku va yi kuma na ku ri i yini leswi va faneleke va swi tirhisa ku tihlayisa.

Mukhalabyo ni vona nghozi leyi nga le kuteni nakona loko mi nga humi eka yindlu leyi ndzi vona khombo kumbexani ku lova ka n'wina emisaveni. Ni kombela hi famba hi ya tshama ka ndhawu leyi nga hlayiseka.

Muongori ndzi nga n'wi vutisa swivutiso swo hambana swo yelana na ku HIV u sirhelelekile na, loko u va u kha u tirhisa u tiphilisi to fana na PrEP masiku hinkwawo na, kumbexani loko condom yo va yi tsemekile kumbexani yi patlukile u tlela na munhu loyi a nga ni HIV ya koteka ku siveleleka na.

Ndzi nga endla mintlawa yimbirhi ya ku ri ku va na vatirhi lava nga ta tirha ni va vavabyi lava vutomi bya vona byi nga le nghozini, kambe ntlawa lowun'wani u kota ku tirha ni vavabyi lava nga vabyeku khumexana vutomi bya vona byi nga veki byi ri nghozini.

Ndzi vona swi ri na nkoka hikuva swi endla leswaku munhu a tiva ku ri wa ha hlayisekile na, nakona a nga koti ku tluleta vanhu van'wana lava nga vabyeki xitsongwatsongwana lexi.

Home based care i vukorhokeri lebyi hi ndzawulo ya ya rihanyo laha va rhumelaka kona tinese kumbexani vadokodela yi kota ku pfuna vanhu lava nga na vutsoniwa kumbexani va tsandzekaka ku vuya eswibedhlele ni vona yi fanerile hikuva ya va pfuna loko va tsandzeka.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo eka mfumo i ku va vanhu lavakulu loko va ze va hindza malembe ya khumentlhanu na rin'we va tsandzeka ku ku ti endlela kumbexana ku tihlayisa.

Ni nga endla leswaku vadyuhari va kuma home based care leyi sukaku eka mfumo kumbexani ni kuma dokodela loyi a nga ta tirha a tirhela ku ku ku ku ku pfuna mudyuhari.

Ina, ndzi vona swi ri na nkoka leswaku mfumo wu phakela mali ka vanhu lava pfumalaka hikuva vanhu vo tala a va koti ku tirha kumbexani xikombiso vakhalabya va vakhegula lava nga na malembe ku hundza ntlhanu wa makume na rin'we a va koti ku ti tirhela ndzi vona swi ri na nkoka leswaku vanhu lava va phakeriwa mali hi mfumo.

E-e, ndzi vona yi nga ringananga hikuva mali ya social grant a yi pfuni swilo hinkwaswo ku fana na ku kuma vukorhokeri ku fikela eka ndzawulo leyi nga riki ya mfumo ya ya ya rihanyo.

Ndzi vona ti phakela vukorhokeri bya kahle kambe ndzi vona vukorhokeri bya kona byi nga nyawuli ngopfu hikuva a ti tirhi titliliniki ta kona nivusiku.

Mfumo wu endla vukorhokeri bya ku tirhisa ti-mobile clinic ku yisa vukorhokeri bya rihanyo lebyinene eka matikoxikaya lama pfumalaka titliliniki ekusuhani.

Nkoka wa ti-mobile clinic leti ya ka ematikoxikaya i ku va ti kota ku pfuna vanhu lava pfumalaka kumbexani mali ya ku khandziya va ya eka ka titliliniki leti nge le kule naswona ti kota ku pfuna vadyuhari lava nga na swiphiqo mayelana ni ku famba kumbexani vatsoniwa.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka leswaku vanhu va le matikoxikaya va na titliliniki ta le kusuhi hikuva vanhu va le matikoxikaya va famba tindlela kumbexani va famba mpfhuka wo leha ku ze va fika etliliniki leswi endla ku va fanele va pfuka nimpundzu va hubuta va ta kota etitliniki.

Loko makwerhu wa mina o vabya ndzi nga n'wi teka hi ya ka gondzo leri ri ya ka eka xibedhlele kumbe tliliniki leyi nge le kusuhi leswaku hi ya kombela ku pfuniwa hi ku kota ku fika eka tliliniki kumbe xibedhlele lexi nge le kusuhi.

Emergency services ti hlwela ku fika eka nghozi leyi nga endleka egondzweni loko nghozi endleke eka ndhawu leyi nge le kule na tona nakona minkarhi yin'wana yi khumbiwa hi wa mimovha leyi nga va yi ri kona emapatwini.

Ni vona leswaku mfumo wu nga endla mapfhumba ya ku tivisa vanhu leswaku loko vo landzelela treatment-e va nga kota ku kuma rihanyo ro leha ku tlula loko va nga ri ku kumeni eka treatment-e ya vavabyi yo fana na HIV na AIDS kumbe TB.

E-e, ndzi vona swi nga lulamangi loko vatshunguri va nga ri kona ku ta endla vukorhokeri bya ku kota ku pfuna vanhu lava rihanyo ra kona ri nge le nghozini.

Vavabyi va fanele va kuma ndhawu laha va nga ta tshama ka yona loko vuvabyi lebyi va byi vabyaka byi nga ri na nghozi eka rihanyo ra vona naswona kumbexani mfumo wu nga yendla vukorhokeri eka tindhawu leti va humaka ka tona kumbexani va endla titliliniki kumbexani va ngetela xibedhlele lexi va nga ya eka xona xi kota ku kota ku tshungula vanhu lava nga ta va kha va ta siku.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu fanele wu ngetela madokodela lama nga ta va kha va tirha na madyuhari hi timhaka ta vukorhokeri.

Swibedhlele swa mfumo a swi durhi loko swi fananisiwa ni swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo naswona swibedhlele swa mfumo a swi na a swi na vukorhokeri byo tala bya madokodela.

Swivangelo swo ti-private health care ti durha ku tlula ti-public health care i ku va ti-private health care ti ti yimerile tona hi toxe naswona hinkwaswo leswi kumbexani vukorhokeri lebyi va byi tisaka eka vadyuhari bya hakeriwa.

Swinene swo ya eswibedhlele swa mfumo hikuva eswibedhlele ni swa mfumo a wu hakeli kumbexani a swi durhi ngopfu ku kuma vukorhokeri naswona loko hi languta vubihi loko u ya swibedhlele swa mfumo i ku va minkarhi yo tala u nga ya u fika u yima nkarhi wo leha u nge se kuma vukorhokeri.

E-e, ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle ku va titliliniki ti tirhisa tin'anga ku pfuna vanhu lava vabyaka hikuva tin'anga a ti dyondzisiwangi maendlelo ma le swibedhlelo.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisana ni titliliniki i ku va tin'anga ti ta dyondza swo karhi eka titliliniki naswona titliliniki ti ta dyondza swo karhi eka tin'anga.

E-e, hikuva loko hi langute vumbhoni bya le titliliniki vanhu va hatlisa va hola kambe loko hi langutisa tin'anga tona ti tirhisa mimurhi naswona mimurhi leti va yi tirhisaka a ya ha a yo hatlisa ngopfu ku pfuna vanhu.

nga kombela mpfuno kusukela eka ndzawulo ya vutshamo bya vanhu hikuva hi vona vanhu lava va nga ta kota ku hi pfuna loko swi fika eka ndhawu yintshwa leyi hi nga ta tshama ka yona.

Ndzilo loko wo ze wu vakulu mi nga teki vutomi bya n'wina mi byi veka enghozini hikuva ndzilo wu ta mimita swantswa mi hlayisa vutomi bya n'wina mi hetelela mi tihlanganisa ni va ka ndzawulo ya ya ku lwisana ni ndzilo ku va ta ku mi pfuna.

Ndzi nga teka swipimelo swa ku fana na ku nga tsutsumisi movha rivilo ra le henhla kumbexani ku hindzisa rivilo leri nga u nga pimeliwa rona ku famba hi rona egondzweni.

Ndzi nga tisa vukorhokeri bya switimela swa rivilo ra le henhla ku ta va hi kha hi hunguta ku chayisana ka timovha hikuva va ta va ku ri na timovha titsongo emagondzweni.

Swivangelo swo timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu i ku va ku va kha mi tirhisa rivilo ra le henhla ku tlela leri u nga pimeliwa rona kumbexani ku teka ndlela ya timovha leti u hlanganaku na tona hi nhloko.

Ndzi vona swi ri na nkoka kumbexani swi ri na mhaka leswaku vadyondzisi va lemukisa vadyondzi leswaku ku biha emirini va ha ri ntsongo swi ku onhela vutomi bya wena lebyi taka emahlweni.